Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa tshedimosetso di ka lekanyetse tsa phitlhelelo ya ba ba sa direng go ditšhono tsa ditiro mo internet-eng. Go akaretsa ga di digital-e le tšhedimosetso ka katiso ya tiro. Tlhabololo ya bokgoni ka didiriswa tsa mo internet-eng.

Nna ke dirisa data ya ke e reka ka diranta tse lekgolo, mme e tsaya sebaka sa kgwedi. E botoka thata ga ke bapisa le ditlhwatlhwa tsa di data tse dingwe.

Tlhwatlhwa ya data eo ke e rekileng mo kgweding e fetileng ke ya diranta di le lekgolo, mme ke e dirisitse lobaka lo ka nna kgwedi. Fa motho a batla go reka data o tšhwanetse go lebala tlhwatlhwa le bontsi ba data a lebelele le lebelo la data eo a tlabe a batla go e reka, mme a bapise gore bontsi ba data a bolekana kana bo tshwanetse madi a tlabe a lefa.

Data e ka ntumedisang ke data e senang tekanyetso. Ka mantswe amang data e ga e fele, mme nka rata fa data e ka tsena ka 'tsatsi la ntlha la kgwedi e nngwe le e nngwe.

Thekenoloji ya five G e ka tlisa lebelo le le bonako ya kgontsha ditiriso tse dintsi tse di dirisang tshedimosetso e ntsi jaaka VR le AR le . Le go tshegetsa didiriswa tse dintsi tse di golagantsweng madirelo a tšhwanang le tlhokomelo ya kalafi tlhagiso dipalangwa le boitlosobodutu. A ka sologelwa molemo thata. Ditšhono tse dišwa di ka akaretsa ditoropo tse di botlhale kgolo ya le kgolagano e godisa tladitsweng ya tiro e kgakala.

O tlhoka go tsenya simcard go tswa go moapi wa data. Tobetsa founu ya gago. Latela thulaganyo ya go rulaganya, mme morago ga moo o tobetse tshedimosetso ya mogala wa letheka mo di-setting tsa gago ke gone go golagantswe.

Fa tšhedimosetso ya ka ya mogala wa letheka e felelwa ke nako pele ga nako. Go netefatsa gore ke nna ke golagantswe ke reka ngwana ya tshedimosetso e nngwe fa e le gore ke e tlhoka mme go netefatsa gore data ya ka e bolokegile ke dirisa Wi-Fi fa e le teng go fokotsa tiriso ya tshedimosetso ya mogala wa letheka wa me.

Fa ke ya kwa lebenkeleng ke reka mowa, mme ke boe ke fetole mowa o go nna data. Lebaka ke gore ke reka mowa ke bowa ke bo ke fiwa mowa o mongwe mahala wa go lekana tlhwatlhwa e ke rekile mowa o ka o ne mme ke reke data ka jalo ke ke nna le mowa ke boe ke nne le data ka nako e le nngwe ka jalo le ka boloka madi fa le ka dirisa tsela eo e ke e dirisang.

Ee, nka kgona go aroganya data le ene fela fa e le gore motlamedi o o ke o dirisang le o ene a o dirisang ke motlamedi o mongwe mme fa e le gore ga go jalo re ka se kgone go abelana data.

Dithulaganyo tsa tshedimosetso ya mogala wa letheka di ka nna tsa fetoga go tsibogela tlhokego e oketsegang, mme seno se ka nna sa dira gore go nne le dithulaganyo tse di ikaegileng ka tshedimosetso le tse di fetogang. Ditirisano tsa tshedimosetso tse di sa lekanyediwang di ka nna tsa tlwaelega thata fa thekenoloji e ntse e tokafala. Le fa tlhokego e ntse e gola diphetogo mo di tlhwatlhweng tsa tshedimosetso ya mogala di ka ama badirisi tsa ama ka fa ba laolang tiriso ya tshedimosetso ya bone ya mogala wa letheka ke gone. Go fetoga ga maano a tshedimosetso go ka tlhotlheletsa phitlhelelo le mekgwa ya tiriso.